Swivangelo swa leswaku ku va na ku kokela endzhaku ka ka ku famba ka swihahampfhuka i ku va swihahampfhuka a swi na matimba ngopfu loko swi ri la a hansi loko swi ri emoyeni hi kona swi nga engine ya kona yi nga na matimba swinene naswona yi nga tlumbani na swin'wani miako.

Ina ndzi vona swi fanerile ku va vakhandziyi va tlakuseriwa mali yo hakela loko va khandziya mabazi hikuva petiroli na yona ya durha lembe rin'wana na rin'wana petiroli ya tlakuka.

Ndzi vona swi nga fanelanga leswaku ku tirha vana vanhu lavakulu hi vona va fanekeleke va thoriwa leswaku va ta va va ku ta va vona lava va langutaka vana leswaku va jump-a patu hi ku va ku va va hlayisekile.

Lexi ndzi nga xi ni nga ta xi endlaka i ku va mina ndzi tlhelela endzhaku ndzi muka ndzi ya kaya hikuva ku hava lexi ni nga ta xi endlaka ndzi ri hava xikanyakanya xa mina.

Loko ndzi karhi ndzi famba hi milenge ekusuhi na patu ndzi nga famba ndzi karhi ndzi languta leswaku hi hakunene timovha a ti le ku teni leswaku ndzi ta va na vuhlayiseki lebyinene.

Ndzi nga tirhisa Intercape hikuva mabazi ma chipile ku tlula ma tithekisi na timovha.

Khensani u fanele ku nyika n'wana wa wena mali ya bazi ni mali ya ku dya endleleni hikuva n'wana wa wena u ta famba a karhi a navela swilo swa vanhu loko a karhi a famba.

Kokwana loko mi lava ku xava thikithi ra bazi mi hi inthanete mi fanekele ku va ni foni leyi yi hoxaka data naswona mi fanele ku byela mi fanekele ku byela munhu loyi mi tshamaka na yena kumbe munhu loyi mi n'wi tivaka leswaku a nge mi tekeli lexi mi nga na xona.

E-e ndzi vona swi nga hlayisekanga hikuva va nga hlangana ni swifuwo lomu mapatwini ivi va tlumba ivi bazi ri wisa vanhu ivi va vaviseka.

Ndzi nga endla leswaku ndzi fika ndzi veka bazi ra mina e endhawini ya ku ya ku chela mafurha leswaku ndzi hunguta vurhongonyana before ndzi chayela bazi.

Vanhu a va fanelanga ku chayela ku chayela epatwini va ri hava layisense kumbe a va fanelanga ku chayela epatwini va ri ku nweni ka ka swi ka swinwi leswi swi nga ta endla leswaku vanhu va humelela hi makhondzo.

Laha ku tshamaka mabazi ku fane ku thoriwa vanhu lava va nga ta rindza leswaku mabazi ma va ma hlayisekile hikuva vanhu ku ni vanhu lava va tlhantlhaka timovha ta vanhu kumbe mabazi ya vanhu kumbe ku yiva mapetirolo loko mabazi ma tshamile.

Bazi ra Luxy coach ri kahle swinene ni va loko swi ta ka makhomelo ya tikhasimende va va khome kahle a va va a va va khandziyisi ku vava ni mali ya vona.

Eka ndlela ya mina yo leha ndzi nga ndzi nga tsakela ku tirhisa Xilumani coaches hikuva yi kahle ni vanhu va kona va na va khoma kahle tikhasimende ta vona.

Ndzi titwe ndzi nga khomekangi kahle hikuva loko ndzi xavile thikithi ra mina eka inthanete ndzi va ndzi nga tirhisanga mali ya ku tala ngopfu.

Laha ku tshamaka mabazi ndzi vona ku ri mhaka ya kahle leswaku va xavisa swixavaxavani hikuva van'wani va ta ni vana loko va rila munhu u kota ku va xavela leswi xaviwaka kumbe leswi a rilelaka swona.

E-e ndzi vona swi nga fanelanga munhu un'wana na un'wana u fanele a humesa ntsengo lowu lavekaka ebazini swi nga yi hi ku i munhu loyi a holaka mudende vanhu va fana.

Munhu a nga fanelanga ku nghena ni nhundzu ya yena la ku khandziyaka vakhandziyi u fane a hoxa nhundzu ya yena laha ku tshamaka nhundzu leyi vanhu va taka na yona.

Leswi swi endlaka leswaku va va kha vachayeri va khandziyisa vanhu vo tala ku tlula mpimo i ku va va lava mali naswona hi loko n'hweti yi herile u kuma ku swo famba swa kala.

U nga ha va u tekile name tag ya yena leyi u nga yi vona loko a mbale jesi leswaku a kota ku ku pfuna leswaku maphorisa ya ta kota ku ku pfuna hi leswi u lavaka ku pfuniwa hi swona.

Wa mathekisi a ndzi khomeki kahle hi mhaka ya va vatirhikulobye vanhu lava va rhwala vanhu ku tlula mpimo naswona loko yo humelela hi nghozi hi ta vaviseka kumbe hi ta dlayeka hi mhaka ku ri vanhu vo va tele endzeni ka mathekisi.

E-e ndzi vona swi ku nga ri ndlela ya kahle yo endla swilo loko petiroli yi tlakuka na mathekisi va tlakuka mali loko petiroli yi ehla na mathekisi va fanekele ku ehlisa mali yi ya ematshan'wini leyi a yi ri yona.